influencer kumajelo okuncokola ndingathumela umyalezo wokokuba kulutsha oluthi lazifumana luxhaphazwa kumajelo okuncokola okanye kumakhasi onxibelelwano, okokuba mabababambise abo bantu. Ikhona into ebizwa ngokokuba yi-cyberbullying ngolwesiNgesi, leyo edibaniselene nabantu abaxhaphaza abanye abantu kumajelo okuncokola. Ndingaqinisekisa okokuba bayayazi ukuba bavumelekile ukuba bayovula ityala esikhululweni samapolisa ze umxhaphazi lowo abanjwe, ayokutsala ixesha entolongweni. Kuba ayikho into eyenza okokuba abanye abantu baxhaphaze abanye kumajelo okuncokola.

Sapho lwam, i-social media le yona ilungile kodwa ithi ize neengxaki ezithile apha esaphweni. Xa sizawugxininisa kakhulu kwi-social media, loo nto izokwenza okukuba linqabe ixesha esizawuthi silichithe sikunye njengosapho. Kwaye izokwenza ukuba kube khona ubhidabhidwano oluthile kwindlela esithetha ngayo. Izophinde le nto yokusebenzisa kwethu i-social media ikhokelele ekokubeni sithathe izinto ezingeyonyaniso sifune ukuzifanisa nathi, nto leyo izothi yenze ingxabano okanye uqhekeko apha efemelini okanye kusapho lwethu.

Ndakhe ndahlukunyezwa kwikhasi lonxibelelwano kwiephu ebizwa ngokuba yiFacebook. Kwenzeka okokuba ngenye imini ndavuka ndifowunelwa ndixelelwa ukuba mandingene kule ephu . Ewe, kule ephu. Ndafika nyhani xa ndifika igama lam libhaliwe kwaye kudweliswe namanye wabanye abantwana sityibekwa ngezinto esingazaziyo, sithukwa ngumntu osebenzise iakhawunti yefeyikhi osebenzise igama engelilo elakhe. Wasithuka wasibiza ngamagama ngamagama. Kunanamhlanje asizange samfumana ukuba yayingubani, kodwa isidima sam nesabanye abo wayethe wababhala wasehlisa wasirhuqa phantsi ngokungenalusini.

Andinovakalelwa kamnandi kuba bendinenjongo yokuba ndibukele le vidiyo endifuna ukuyijonga kuYouTube. Loo nto leyo izawuthi ijike izicwangciso zam kwaye izondenza ndizive ngendlela eyokuba andamkelekanga xa besithi abalivumelelanga ukuba ndisebenzise uYouTube okanye uInstagram.

Xa kuthethwa ngamaqonga okumamela umculo ndikhetha uSpotify kuba kuSpotify ndiyakwazi ukumamela umculo naxa ifowuni yam ithe yacima. Xa ndimamela ku-YT Music okanye kuYouTube Music kuye kube nzima umamela, xa kuthe kwacima ifowuni nomculo uyacima. Kwaye ixesha elininzi iba ziividiyo ku-YT Music, kanti kuSpotify uyakwazi ukumamela nje ingoma uhambe nefowuni yakho unganyanzelekanga ukuba uhlale uyivulile ngalo lonke ixesha.

Irutha yeWi-Fi yam entsha ndingayixhoma phezu kwesikhenkcezisi kuba iye kuthiwa isebenza kakuhle xa ixhonyelwe phezulwana. Kwaye ifriji yam isondelelene kunye nefestile, leyo eyenza ukuba ikwazi ke ngoku ukutsala kakuhle inethiwekhi ize isebenze ngendlela ekhawulezayo nendlela engasokolisiyo.

wonxibelelwano wona abalulekile kakhulu ekudluliseni nasekufumaneni imiyalezo kodwa athi abe neengxaki abanazo ebantwaneni. Okokuqala abantwana bafunda engezizo kumakhasi onxibelelwano abazibona zisenziwa ngabantu abadala, nebaye bazibone izezona zinto ezilungileyo. Kwaye ulwimi olusetyenziswa kumakhasi onxibelelwano lukrwada okanye luqatha kakhulu, alivumelekekanga ukuba ingalilwimi elungafundwa ngabantwana. Kodwa kwimihla yanamhlanje nabantwana sele bengenile kolu olu lwimi. Okwesithathu lubenza abantwana bangafuni ukumamela kwaye bafune ukulinganisa izinto abazibona kulaa makhasi onxibelelwano, kwaye kufaka ubomi babantwana engozini.

yeWi-Fi yasekuhlaleni ingahlawulelwanga yikukuba abantu bayakwazi ukufumana iindlela zokuthi basebenzise le Wi-Fi ekwenzeni izinto abadinga ukuzenza ezifana nokuzama okanye ukufaka izicelo zomsebenzi, ukujonga ii-imeyile zabo ukujonga ukuba akho nto abayithunyelelweyo ebalulekileyo eyakuthi ibaphose. Kwaye iyancedisa nasebantwaneni ukuba bakwazi ukwenza uphando lwezinto abazinikiweyo esikolweni ezithi zibaxake, abadinga iinkcukacha ezithe vetshe ngazo.